E hloka ho hlophisiwa ho fumana kgokahano ka lebaka la hore batjha ba bangata kapa bana ba e sebedisa ka mokgwa o sa lokang, bana hangata ba e sebedisa ho shebella dintho tse sa lokang seyalemoyeng tsa bona mme Wi-Fi e nka sebaka hobane batho ba tsamaya ba itebala ebile ba lebala hore ba tlameha hore ba etse eng.

Hangata re tlameha ho ipeha seemong sa batho ba tummeng. Batho ba tummeng le bona ba na le bophelo ba bona ka ntle le ho tuma mme ka nako tse ding ba phela bophelo ba bona. Ba sa elellwe hore hona le batho ba ba kukang di-video ka seyalemoya tsa bona. Ba ditaba ba ka ba ka buwa le batho ba tummeng kapa ba buwe le setjhaba hore ha se ka mehla le matsatsi hore ba tlameha ho nka batho bana di-video kapa ba buwe ka bona le bona. Batho ba tummeng ba tlameha ho jwetsa hore ba be hlokolosi hore ka mehla le matsatsi hona le se etsahalang mme ba phele bophelo ba bona hantle.

Ke ka rata ho ne ho eletsa moreki hore a ye dikantorong tsa batho bao a entseng kontraka le bona hore a buwe le bona, hore a ka lefa bokae bonyane ka ha moo a sa hlola, a kgona ho patala kapa a foune, a buwe le bona a ba jwetse hore o kopa hore mohlomong ha a ka thola tjhelete e itseng a e kenye a thole tjhelete e itseng ae kenye hanyane hanyane hona le hore kontraka ya hae e dule feela e sa lefellwe.

Ke tla eletsa moreki hore a tsamaye a ye kantorong ya batho bao a entseng kontraka le bona, a tsamaye a lo bua le bona. Mohlomong ha a sa hlole a sebetsa, ha ba jwetse hore ha sa hlola a sebetsa mme o tla lakatsa ho patala kontraka ena jwang kapa moreki o a founele batho ba hodimo ho yena hore ba mo thuse ka ho patala kapa ka ho eletsa hore ha ho le tjena a etse kapa mohlomong tjhelete e ngwe le engwe a e tshwarang hore ekaba bokae a dule a patala hanyane hanyane.

Ke lakatsa re tsamaye re lo shebella series ena e tlo bapala ke ena e ke dulang ke o jwetswa ka yona ka mehla mme ke batla re lo shebella hobane e bapala ho mo selemong. Ha re sa ye selemong sena, re tla tlameha hore re tlo ya selemong se tlang mme ha ke batle e fete.

Phetoho ya pele ke hore Wi-Fi re file monyetla wa hore re kgone ho dula re le seyalemoye kapa di-computer kapa di-laptop-ong tsa rona sebakanyana. Mme ya bobedi e re fuwe monyetla wa hore re ka e sebedisa ho thola, ho phuputsa, ho thola tsebo le ho etsa dintho tsa sekolo kapa dintho tsa mesebetsi.